Ke nahana ho ba le mokwetlisi wa ka ntle e tlo ba bothata tabeng ya puo kapa tlwaelo ya tsela eo re phelang ka yona re le maAfrika Borwa. Hobane sehlopha sa rona ke sa batho ba batsho, jwale ho ka etsahala hore ba batle ho phela kapa ba etse dintho ka tsela e itseng ho latela tshusumetso ya mokwetlisi wa bona.

Eya, ke ka kenya lebitso la mokwetlisi wa ka hobane le ha re bile le kamano nna le yena. O ntse a tseba bokgoni ba ka, o ntsa tseba matla a ka kapa thahasello ya mosebetsi e neng ko etsa. Mme ha a letsetswa a botswa ka nna, o tla fana ka tsebo ya hae ho latela bokgoni ba ka mosebetsing oo.

Banana bana ba bapalang dikarata ho ya ka nna, na le ba bapallang molemong wa hore ba etse ditlhoko tsa ka tlung, ba reke ditlhoko tsa ka tlung. Hape hona le ba bapalang hore ba bapalla monate kapa ba bapalla ho tsamaisa nako. Ke nahana tabeng ya hore ho bana ba bapalang ho tsamaisa nako, ba ka lahlehelwa ke tjhelete e ngata haholo, kapa ba senya tjhelete e ngata haholo, kapa ba qetella ba le dikolotong e le hore jwale ba batla ho bapala ka baka la ho sabe le lehlonoholo la hore ba tswe mono dikareteng ba tshwere tjhelete e fetang eo ba keneng ka yona. Ke nahana taba ena ekaba bothata haholo hobane ekaba tlisetsa dikoloto, kapa ya qetella e ba tlisetsa batho ba tlo ba lematsa bakeng la tjhelete eo.

Taba ena e utlwisa bohloko haholo hobane sehlopha sena se na le nalane, se na le moo se tswang teng. Se hapile maikutlo le dipelo tsa moo se tswang, sa ba sa fumana le tshehetso. Jwale ha o so fetoha, ho fetohe le lebitso e batla e le tshita ho rona balatedi ba sona.

Ho ya ka nna ke nahana ho be le nako eleng hore bana ba dumelletswe ho tshwara difounu ka yona. Mohlala, ha ngwana a le sekolong ha tshwanela ho tshwara founu hobane ha tlo sheba dithuto tsa hae kapa ha tlo mamela ka phapusing ya borutelo. Ka hoo, ha ele hore o tswa sekolong aka fuwa nako e lekanang le hora hore a shebe founu. Ebe hee, o e behella ka thoko wa bapala.

Bohlweki bo bohlokwa tabeng ya ho itlhabolla kapa ho thapolla mmele. Empa hape bo bohlokwa tabeng ya hore hobe le tlhweko, hobe le bophelo bo botle le ho qoba mafu a tshwanang le bo TB, kapa cholera kapa a mang le a mang a amanang le taba tsa tikoloho. Ho bohlokwa haholo hore nako e kgolo le e nyane ho dule ho hlwekile ekaba ka jareteng, kapa hona dirapeng. Kapa le wena jwalo ka motho, ho bohlokwa hore o tlose tshila efe kapa efe hore o tlo o heme moya o hlwekileng.

Bohlokwa ba setswalle se ke se aileng sehlopheng sa papadi ya ke hore ke kgonne ho ba le kamano ka etsa setswalle le motho a utlwisisang maikutlo a ka ka botlalo. Ya kgonang ho ho ananela kapa ho utlwisisa maikutlo a ka, le nna ke utlwisisa maikutlo a hae.

Papadi e entseng hore ke tume haholo, ke papadi ya chess. Mme boholo ba nako ke ipapatsa ka ho nka di-video ho tloha qalong ya papadi ho fihlela qetellong. Ele hore ke batla mmohi kapa balatedi ba ka, ba kgone ho bona hore na melao ya chess e tsamaya jwang? Le hore motho o hlola kapa o hlolwa ha ho etsahetseng.

Ke sebedisa setswalle sena ho ikhopotsa hore ha se kamehla ke tla hlola kapa ha se kamehla ke tla hlolwa. Thuto ya ka feela ke hore ke ithute ho itokisa kapa ho sebetsa ka thata ho feta pele ha ke batla ho finyella moo ke batlang ho ya teng.